Abantu abadala badlala indima enkulu kakhulu ekudluliseni ulwazi ngezikhathi zomngcwabo. Kusukela ngesikhathi niwumndeni, nizwa ukuthi khona umuntu ongasekho, kuyilapho wonke umuntu ebheka khona kumuntu omdala ukuthi asitshele ukuthi, iziphi izinyathelo ekumele sizithathe ngaphambi kokuthi kungcwatshwe nezinto ezizodingakala. Abantu abadala bayasitshela ukuthi kumele kwenziweni, kumele kuyiwe kephi, nanokuthi ukuze umuntu indlela ashone ngayo kumele afihliwe nakanjani. Kuleso sikhathi-ke, kuyilapho thina esibancane sincela khona ulwazi ukuze nathi sizodlulisela kwabazayo.

Kamakhelwane kwakukhona umcimbi lapho ingane yakhona yayenziwa, yayenzelwa umemulo. Kusasele isonto ukuthi umcimbi uqale, izalukwazi, noma omama bendawo baye baye khona kamakhelwane bayosiza kokuqala ukugaya utshwala besiZulu, obuzophuzwa ngawo umcimbi, bese kuthi izinsizwa ziyakhona kamakhelwane zibasize ukuthi bahlome itende, bafake nezihlalo, kanye nokulungisa nje kwengceke, kulungiselwa wona umcimbi. Ngelanga lawo umcimbi izintombi zendawo, ziyakhona, sifike sicwecwe, sipheke, sicwecwe izithelo, sipheke ukudla, kanye namasaladi, siphinde futhi sisize nanokuwasha izitsha.

Uhulumeni ekumele ebeke phambili ukudla okwesintu okuphuma ezweni lethu, ngokuthi enze inani lokudla okuphuma ngaphandle kube phezulu, ukuze umphakathi uzophoqeleka ukuthi uthenge khona lokhu ukudla okukhulisiwe lapha ezweni lethu. Singabantu, noma siwumphakathi, singajwayela ukuthi sisebenzise ukudla okuphuma lapha ezweni lethu, kunophuma kwamanye amazwe, ebese kuthi lokhu okuphuma kwamanye amazwe, singakudla ngemicimbi ethile, noma ngey'nsuku ezifana noKhisimusi.

Inzuzo engase ibe khona, kungaba ukuhlanganisa kwezintombi eziphuma ezindaweni ezahlukahlukene, okungeseyona into ejwayelekile. Abantu baphila nabantu ababaziyo kulezi iy'nsuku. Kuphinde kube wulwazi elingadluliselwa kuzona lezi y'ntombi, ulwazi lokuthi umuntu wesifazane ngase aziphathe kanjani, kanye nazo futhi izintombi zingazuza ngokuthi zithole lolu lwazi, ziphinde zithole nabangani, zifundiseke ngey'ndlela ezahlukahlukene zokuphila kwabantu.

Cha, abantu akufanele bazizwe bacindezelekile. Kodwa uma umuntu eminyiwe, isimemo sithi uye kwinto yesintu, ngibona kubalulekile ukuthi asihloniphe leso simemo ngokuthi agqoke ngendlela isimemo esisho ngayo. Uma hlampe kuyiwa kwezinye iy'ndawo, noma kwezinye izenzakalo ezikhethekile kodwa ekungazona zesintu, kuyilapho-ke bengagqoka noma ikuphi abafisa ukukugqoka.

Ukwazisa kwamasiko ngokubona kwami, kuyilapho umuntu esuke ezigqaja ngesiko lakhe, ukudla okudliwa kwisiko lakhe, kanye nezinto ezenziwayo kwelakhe usiko. Ukwabiwa kwamasiko kuyilapho umuntu eseqhathanisa, noma esekhombisa umehluko phakathi kolwakhe usiko kanye nolabanye.

Ngingafisa ukudlulisa indlela yokuziphatha yobunsizwa, nanokuba yindoda, izinto okumele uzigweme njengensizwa, noma njengendoda, nangendlela, nokubaluleka kokuqina njengendoda. Ngiphinde ngifise ukudlulisa ney'ndlela ekumele baziphathe ngayo njengamadoda, nendlela ekumele baphilisane ngayo nabantu besifazane, nokubaluleka kokuvikela kwabantu besifazane, kanye nezingane uma uyindoda.